E, mahn, ha ko tlohelle ho utswa di-bicycle tsa batho tje. O tlo tshwara wa tseba, wa bona ka o kgalemela vandag. Ho sa sa mo o tlo tshwarwa, e tla be e se nna a buang le wena tjena.

E, ba ka etsa hore ha batsofe ha ba palama dikoloi tsa bona e se ka ba bothata ka o ka ba palamisa dikoloi tse hodimonyana. Ha seng tse fatshe hobane tseo tse fatshe tsena na ho thata hore motho a moholo a kene, hara tsona, ba kganna hantle dikoloi tse hantle.

Ha ke nahane jwalo hobane bahahlaodi ha ba tlile naheng ya rona, ba fella fela kwana toropong. Ha ba fihli makeisheneng a rona mona. Jwale ho betere haebane dikgwebo tsa rona tsa bohahlaodi tsa makeisheneng re di isa toropong. Ha re tseba hore bahahlaodi ba teng.

Tjhe, koloi yona re kgannile hantle. Taba ke hore re tseba ditsela tse kgutshwane tse re kgonang ho fihla ka tsona ka pele. Jwale re ile ra sebedisa tsona, ra qoba ra qoba le di-pothole tse ngata mebileng fihlella re fihla lapeng.

Seo se bakwa ko hobane ha ho le jwalo, ho kotsi haholo hore, botlokotsebe bo etsahale lapeng la hao kapa ho wena monga ditekesi.

E, nka kgothaletsa batho ho sebedisa mokgwa oo wa dipalangwang hobane haholo le tjhelete ya teng ya ho palama e fatshe haholo ebile ha e palamisitse wena ha e emele motho e mong ya ya o isa eo beha mo tlamehileng eo behe teng ebe e kgutle nako motho o dula o le nakong.

Ne ke kopa ha o kganna koloi ya hao. Mehlena le mehlena o hlokomele matshwao a tsela moo o tlamehile o eme teng. O eme nako le nako. Diroboto le tsona o dule o di check-a, o ska tata tseleng . O tla fihla moo o yang teng. O hopole ho na le batho ba tsamayang ka maoto. Ho na le batho ba tsamayang ka di baesekele. Ho na le batho ba tsamayang ka dithuthuthu. Tlamehile o hlokomele ntho eo, o aka tata.

Monna se ka lahlela lekgapetla la panana fatshe wa bona hore tekesi ena e hantle ena e skoon. Jwale o kgutlisetsa ntate enwa wa wa tekesi morao a ha kgutluwe hape a lo e kolomaka ene ke tjhelete, wa e tseba nthweo.

Ho sephethephethe haholo ka nako tseo. Ho uwa kwana, ho uwa kwana. Dikereke le tsona di ya tsamaya. Jwale batho haholo ha ba na nako ya ho iketla, ba dula ba tatile haholo.

Hela motswalle, taxi ene ke e palame e ne e sokodisa jwang monna le mamati a wa tseleng. Jwale ha o ka bona monna ditulo tsena, ha re tsamaya nka re re dutse fatshe, ha o se shebetse fatshe mona, florong ya teng o bona le skontiri. Hell a ska ntena ha ke sa hlola ke e palama tekesi eo.

Ne ke tlamehile hore ke mohlakano ka nako e itseng. Jwale haebane se re tlamehile, re kgutlele morao, ke tla mpe, ke tlohele ke se ke tla boha tsatsi le leng empa ke tla ba jwetsa hore lebaka la ka ke eng hore ho tlile jwang, ke sa finyella.

Ke hlokometse nako le nako batho ba rata ha ba ntse ba na le dijo tsa tsela. Ho na le kameho ya ho ithusetsa nako le nako. Ho na le metsi ka hara bese. Ke tsona ntho tse ngata tse batho ba di hlokang ha ba tsamaya leeto le letelele ka bese.

Ho ho mokganni wa bese, nka mo jwetsa hore ke qeta ho thola mokotla wa tjhelete ke ona wa motho. Ke nahana ebile di-ID tsa hae ke tsena na. Di ya kgona ho bontsha hore ke tsa mang ebile ke mo fa le tsona.

Nako ya sehla sa mariha ke bona e le yona nako e hantle ya hore ditsela di nka lokiswa hobane batho ba bangata ha ba ete. Ba eta haholo ka nako tsa selemo.

Ka nako e nngwe o tla palama koloi ya motho. O nahana hore ke Uber kapa ke Bolt kanthi ke motho feela a tlileng ho nka monyetla ho wena hore a o nke kapa a utswe hore a kgone ho fumana tjhelete ho tsa ho ba lelapa.

Le a bona hore re bangata jwang, ene koloi e re tsamaya, e ne re tlamehile re tsamaye ka yona e nyane. Ha le nahane hore re kgone ho fumana tekesi ya ntate mang mang. Re kgone ho kena ho yona, re le kaofela . E tla patalwa ke nna haebane a sa batle tjhelete e kae. Ke ho ya le ho kgutla. Ke tla kganna ha re batle mokganni wa hae, hobane o tlo batla tjhelete e ngata.